Umkhosi womhlanga mngani, ilapho kusuke kuhlangene khona wonke amantshitshi. Ehamba eya enkosini yakwaZulu, lapho afike khona inkosi yakwaZulu ikhethe unkosikazi. Lokhu kwenziwa ukuhlonipha isithunzi, noma ukuziphatha kahle kwamatshitshi, kumbe kwamantombazane.

Lo mkhuba ungabukeka umuhle, futhi ungasiza abaningi abantu, kule sikhathi esesiphila kuso ngoba abafana, kumbe abantu besilisa, sebey'amahlongandlebe manje. Kanti uma kungaba khona lo mkhuba wokuthi kukhuliswe abafana, bangalulekwa, batshelwe ngendlela yempilo, nendlela yokuziphatha, neyokuphatha abantu besifazane. Nokuthi bakhule baphile kanjani ebudodeni babo ukuze bahleleke, bayazi into embi nenhle, ukuhlukanisa phakathi kwayo.

Sithuthukisa ukuphila kahle komphakathi. Silondoloze amagugu amasiko. Siphinde siqinisekise ukulondeka kokudla.

Cha aziwagcini ngoba, seziphila ezintweni zesimanje, ziphila ngezinto zesimanje noma uzitshela ngamasiko azilaleli. Ziyaphinda futhi zisho ukuthi zona azikholelwa emasikweni.

Ukuthi babusise lezo zindawo, ukuze bavikele imimoya emibi. Nokuthi konke lokhu okusuke kwenziwa kube impumelelo.

Amazulu ahlala emadolobheni asawagcina amasiko, ngokugqoka izimpahla zesintu njengokugqoka imvunulo. Bayayenza imicimbi yesintu njengokuhlonipha amadlozi.

Indima enhle kakhulu ngoba kuyinto ebaluleke kakhulu ukuthathela phezulu amasiko ethu. Nokucela kumdali abusise amasiko ethu.

Uma uyolobola kumele uqinisekise ukuthi unayo imali eyanele, uthole omalume bakho, okuyibona abazokwazi ukuthi bayokumela. Babizwa ngabakhongi, bayakukhongela bayokucelela isihlobo esihle. Ubese uthenge nebhodlela likagologo, elizohamba nabakhongi.

Kwadlala indima kakhulu emcimbini kagogo lapho kwakuculwa amaculo esintu ayewathanda. Abantu begida, kunjeya kunjeya. Samkhumbula kahle.

Ukugcina amasiko emphakathini nasemakhaya, kuyasiza kakhulu kwintsha esakhula nesazozalwa ukuthi iyazi imvelaphi yayo, nokuthi yazi ukuthi amasiko abalulekile kumele agcine.

Kubaluleke kakhulu ukugcina imigomo yolimi emakhaya, ngoba emakhaya kukhona izinduna, kukhona izinkosi. Ngakho-ke uma wenza into ephambene nomthetho, njengokuphuma olimini, ukhulume kabi, uthuke abantu, ugcina ubhekana nomthetho. Kungenzeka ugcine udingiswa, noma ubhekane nomthetho.

Izingoma zesintu zithinteka ngokuthi ziyasifundisa imvelaphi yethu, futhi ziyasikhumbuza imvelaphi yethu. Njengoba kunjalo ukuthi umuntu nomuntu kumele alazi isiko lakhe. Ngakho-ke zidlala umthelela omkhulu, ekukhumbuleni amasiko ethu.

Ukuthi imaphi amaculo abawaculayo. Bazifundisa kanjani izingane ukuthi zigcine usiko labo? Benza njani ukugcina ulimi labo liqondise noma umgomo wolimi? Benza njani ukuthi umkhuba wesiko labo ungashabalali uhlale ukhunjulwa njalo.

Inhloso yalokhu ukubafundisa ngokukhula. Lolu hlobo lomsebenzi luyasiza kakhulu, ngoba uma usumdala usuphumile ebufaneni usuya ebudodeni, usuke usuzoqala umuzi. Ngakho-ke kumele ube nenhlonipho, uyazi nendlela yokuphatha umfazi wakho nezingane, nokukhulisa umuzi.